Basadi ba apara leteisi, seaparo sa kgwele e mebala e mentle le dipaterone. Ba apara gape tuku go sireletsa le go tlhatswafatsa. Mo dinakong tse dintsi go apariwa tuku le mosese wa letheka kgotsa matlalo. Basadi bangwe ba ne ba rola tuku e e bontshang maitseo le seriti.

Eng? Moaparo wa setso o ka apariwa kwa meletlong e e kgolo jaaka di-conference-e, mme go na le mabaka a utlwagalang a seo. Moaparo wa setso o supa gore o motlotlo ka semelo sa gago le ngwao wa gago. Fa gore go na le baeti ba ba tswang dinageng tse dingwe, moaparo wa setso o bontsha pharologanyo ya ditso. Moaparo wa setso o dira gore motho a ipone a le botlhokwa gape o tlisa mmala o tlhalosang mo phuthegong.

Leteisi ke lone le le itsegeng e le moaparo o montle wa setso wa basadi ka gonne le kopanya seriti, mmala, setso le .

Moaparo wa setso wa merafe jaaka wa Mazulu o ne o na le morero wa setso, maemo le bonatla, e seng go rotloetsa go apara bosweu kgotsa go tlhoka maitseo. Bana ba segompieno ga ba feleletsa ba rotloediwa ke moaparo wa setso, mme bontsi ba tswafadiwa ke matsapa a kgwebo ya fashion-e le kgatlhego ya lefatshe la setso. Ka jalo go apara ga basadi gompieno ga go ba patwe ke tlhamalalo le moaparo wa setso.

Fashion-e ya setso ga se fela botle, ke pampiri ya boitseanape e e bontshang gore motho ke wa setso sefe, maemo a gagwe mo setšhabeng le moaparo o emelang ngwao ya gage.

Moaparo wa mosadi yo o nyetsweng o ikgethile go ya ka setso le lenyalo la gagwe. O tshwanetse go bontsha seriti le boitlotlo, o nne o le mo feleletsi mme le bosweu kgotsa mebala e tlhomilweng go ya ka setso.

Diaparo tsa setso tsa Setswana go le gantsi di dirwa ka letlalo la diphologolo, dithoto tse di tlhagisang setso le dijana le dikobo tse di dirwang ka letsopa. Gape moaparo o ke o itseng wa Setswana ke leteisi, mosese, dituku, dikobo tsa setso.

Ke akanya gore kamano e e leng teng fa gare ga setso le diaparo tsa basadi e maatla thata ka gonne moaparo o bontsha semelo, boitshupo le seriti sa basadi mo setšhabeng.

Diaparo tsa setso di bontsha gore motho itshwara ka tlhompho mo setšhabeng. Fa batho ba apara diaparo tsa setso ba tsweletsa ditso le ngwao ya setso go ba le bašwa. Diaparo tsa setso di supa boammaaruri jwa setšhaba kgotsa morafe. Mme di ka thusa mo dikamanong tsa setso jaaka dikopano, mekgwa ya go keteka le mephato ya setso.

Ee, fashion-e ya segompieno e ka nna le seabe mo go rotloetseng tekatekano magareng ga banna le basadi. Mme go tlhaloganya seno go tlhoka ditsela tse jaana fashion-e ya segompieno e dira gore banna le basadi ba kgone go apara diaparo tse di tshwanang kgotsa tse di dirilweng ka mekgwa e e tshwanang, go tlhomamisa gore go na le tekatekano mo diaparong. Fashion-e ya segompieno e rotloetsa gore batho ba itlhophele diaparo tse di tshwanetseng go ya ka se ba se ratang. Mme e fokotsa go tlwaelega ga mekgwa ya setso e beyang mosola o kgethegileng mo basading kgotsa mo banneng fela.

Histori le ikonomi di ne tsa ama diaparo tsa basadi ka go tlisa diphetogo mo mekgweng ya setso, mo boemong jwa madi le mo tlotlang ya setso. Basadi ba fetoga mo mekgweng ya go apara go ya ka diphitlhelelo tse di tsamaisanang le nako le maemo a setšhaba.

Batlhami ba dirisa mebala ya setso, ditlhapi tsa go roka le dipaterone tse di kgethegileng tsa setso mo diaparong tsa segompieno. Seno se bontsha tlotlo mo botshelong jwa setso le botshelo jwa bogologolo. Go ka nna le diaparo tse di dirilweng ka motlhala wa modern kgotsa e e motlhofo, mme di na le dikarolo tse di tswang mo diaparong tsa setso. Seno se bontsha gore fashion-e ya segompieno e kgona go amogela le go gatelela boikutlo jwa setso ka mokgwa o tlhamaletseng.